Imivuzo efanelekileyo, abasebenzi kufuneka bafumane umvuzo olingana nomsebenzi abawenzayo ukwenzela ukuba baphile kakuhle kunye neentsapho zabo. Ukhuseleko emsebenzini, kufuneka kubekho ukhuseleko olwaneleyo kwiindawo abasebenza kuzo kuquka izixhobo zokhuseleko ezifana nezigqubuthelo zomzimba, amagilavu kunye nezifonyo xa kusetyenziswa imichiza.

Umthombo wokutya, iinkomo zibonelela ngobisi, inyama kunye nezinye iimveliso ezifana nobisi oluyogathi okanye itshizi. Ezi zinto zinceda ekutyiseni usapho kwaye zinokuthengiswa ukungenisa ingeniso. Ingeniso yemali, abantu baselalini banokuthengisa iinkomo okanye iimveliso zazo, ubisi, imfuyo ukuze bafumane imali yokuphila ukuhlawula izikolo okanye uthenga izinto ezibalulekileyo.

Funda kwiziko lemfundo okanye uqeqesho, ndinokumcebisa ukuba abhalisele izifundo kwikholeji yezolimo ezifana neeFort Cox College, Cedara Agricultural College okanye iNelson Mandela University. Ezi zikolo zifundisa ngezolimo, ukufuywa kwezinja, iinkomo, iimfuyo ezincinci kunye nezityalo. Yenza uqeqesho kwifama, ukuya kufunda ukuqhuba kwifama ephilayo, practical training, kubalulekile. Ungafuna ukufumana indawo yokuzilolonga kwiifama esebenzayo ukuze ufumane amava.

Zinefayibha eninzi, zinee-vitamins kunye nezimbiwa, zilungile abantu abafuna ukwehlisa umzimba. Azibizi kakhulu, zithintela izifo zentliziyo, zizincedisi kwiidayethi ezimileyo. Ukutya iimbotyi kuqhuba impilo entle ukunciphisa izifo kwaye kukhuthaza ukutya okunomgangatho. Kuyacetyiswa ukuba abantu bazidibanise kwiindawo zabo zokutya mihla le.

Izinto eziyimfuneko two to three iilitha zobisi olutsha olunganqunywanga kakhulu, iviniga emhlophe okanye ijusi yelemon ukuze ubisi luthambe, ityiwa ukuncasanisa, iphotshi yokupheka, ikhava yokuhluzela, muslim cloth, okanye ileya ecocekileyo kunye nesitya. Indlela yokwenza isonka samanzi, fudumeza ubisi, yongeza iviniga okanye ijusi yelemon, hluza ubisi, nciphisa amanzi, faka ityiwa, ugcine efrijini. Ngale ndlela ungaguqula ubisi lwakho lube yisonka samanzi esimnandi, sigcineke ixesha elide kwaye sibonelele ngencasa entle kunye nezondlo ezixabisekileyo.

Ukwenziwa kweemveliso ezisemgangathweni, inyama evela kubafuyi basezilalini ihlala ikrwada ingenazo ikhemikhali ezininzi kwaye iphathwa ngendlela yemveli, nto leyo eyenza ukuba ibe mhlophe, ibe yimpilo ntle kwaye ibe nemvakalelo entle kumthengi. Two, ikunceda uqoqosho lasekuhlaleni. Xa ndithenga kubafuyi basekuhlaleni ndiyanceda ekukhuliseni uqoqosho lwengingqi, ndinceda iimfuyo zabo zifumane iimarike kwaye zincedisane ukukhulisa imali elalini.

Ukuzimisela kunye nomsebenzi onzima, ndijonga umntu onomdla wokusebenza, uzimisela, nowazi ukuba umsebenzi wasefama ufuna amandla kunye nokuzinikela yonke imihla. Uthembeko, kufuneka umntu athembeke abe , abe ngumntu endinokumthemba ukuba uza kugcina izixhobo, izilwanyana kunye nezityalo ngokufanelekileyo. Amava okanye ulwazi ngezolimo okanye ukufuya.

Izityalo ziyabhubha ngenxa yokugabha kwamanzi. Xa imvula ininzi kakhulu amanzi aye kugcwala emhlabeni aze awagqume amagqabi nezimpande. Oku kubangela ukuba izityalo zidleke okanye zibhubhe ngenxa yokungabikho komoya emhlabeni. Izimpande ziyaqhuma okanye ziyonakala, amanzi amaninzi agcina izimpande zimanzi kakhulu, nto leyo ekhokelela ekuboleni kwempanda. Xa impande yonakele izityalo azikwazi ukufunxa amanzi nezondlo. Ukugungxulwa komhlaba, soil erosion, ukusasazeka kwezifo nezibungu, ukulibaziseka kokutyala okanye ukuvuna, ukuchithakala kwezityalo ezisele zikhulile.

Kuhlala ixesha elide, ukutya okunkonkxiweyo akuboli lula kwaye kungahlala iinyanga okanye neminyaka ngaphandle kokonakala, nto leyo eyenza kube lula ukugcina ixesha elide ngaphandle koloyiko lokuba kuza kubola. Kulula ukukugcina, ukutya okunkonkxiweyo akudingi friji okanye indawo ekhethekileyo yokugcina. Unokukugcina ezibhokisini okanye ezishelifini ngaphandle kwengxaki. Kukulungela xa kusetyenziswa.

Ukuhlohla uhlobo lomhlaba, qala ngokuhlohla uhlobo lomhlaba wakho. Ukucoca umhlaba, susa ukhula, amatyholo, amagqabi, amatye. Ukuqephula nokulima umhlaba, lima umhlaba usebenzise iphawundi, ifolokhwe okanye izixhobo zombane ukuze, ukuze wophule umhlaba ube lula.

Umthombo wobisi, inyama beef, umnotho ingeniso yemali, umgquba wokutyisa umhlaba, ukusetyenziswa kwimisebenzi yefama, isiqinisekiso sokutya food security, ukugcina ubutyebi, indima kwiinkcubeko namasiko. Ukufuya iinkomo akugcini nje ngokunika ukutya nokungenisa imali kodwa kuyinxalenye ebalulekileyo yobomi, uqoqosho, iinkcubeko kunye nophuhliso lwamaphandle kunye nelali. Ngoko ke lishishini elihle nelizinzileyo kubantu abaninzi.

Ingeniso ephezulu yemali, imarike ekhula ngokukhawuleza, uxhaso lukarhulumente nolwabucala, ukudala imisebenzi okuhlukeneyo nemveliso, ukuvelisa amayeza endalo. Umhlaba omninzi ulungele ukulima, ukufuya intsangu eMzantsi Afrika kungaba lishishini elineenzuzo ezinkulu elinika amathuba okuvelisa ingeniso, imisebenzi kunye nophuhliso loluntu. Nangona kunjalo kubalulekile ukusebenza ngokusemthethweni, ulandele imithetho, ube nemvume ezifanelekileyo ukuze ulawule kakuhle lo msebenzi kwaye uhlale ukhuselekile emthethweni.

Izizathu zokukholelwa oko amafama amakhulu nawasezidolophini, amafama amakhulu ngakumbi la asebenza ngokusemthethweni kwaye athengisa kwiimarike ezinkulu athobela imithetho yabasebenzi. Ukukhusela amalungelo abasebenzi, la mafama aqinisekisa ukuba abasebenzi babo babhaliswe ukuze baxhamle kwiinkqubo ezifana ne-UIF, Unemployment Insurance Fund, xa bephelelwe ngumsebenzi. Abanye abafama baqonda ukuba xa bebhalisa abasebenzi babanceda ukuba babe nokhuseleko xa bengasebenzi, ngoko ke bayabathobela abasebenzi babo kwaye bayababhalisa.

Ukungabikho kolwazi kubafama abancinci, ukuphepha iindleko nezinye izibophelelo, ukuswela ulawulo lamasebe karhulumente. Abanye abafama bayayiqonda imfuno yokubhalisela abasebenzi. Amafama amakhulu asebenzisa ngokusemthethweni inkqubo ye-UIF, iyanceda nabasebenzi. Ewe, ndiyakholelwa ukuba akhona amafama abhalisayo abasebenzi babo kwaDepartment of Labour and Employment ukuze baxhamle xa baphelelwe yimisebenzi yabo. Nangona kunjalo ayibikho kakhulu le nkqubo kwiindawo ezinintsi, ingakumbi esemaphandleni.